Ke nnete ke ne ke tatile, ke tatetse ho ya mosebetsing le hore ke fihle ka nako. Ke utlwisa bohloko ke hore ka ke hore ha ho ka etsahala hore re thole kotsi tseleng, batho ba bang ha ba no kgona ho etsa dikopo tsa thusohalo ha ho ba kotsi ya tseleng kapa ka baka la ka, le ho se nahane ha ka. Hobane ho na le melao e re tlamehang hore re latele re le bapalami. Tse ding tsa dintho, ha re le batho tshwantshe re nahane, re nahanele batho ba bang. Nna ha ke a tloha ke nahanetse batho ba bang. Ke nahanne tsa pele moo ke yang hore ke se ke ka ba late mosebetsing.

Re kene tseleng e fosahetseng hane re le leetong la rona la ho tloha profenseng ya Gauteng ho ya Cape Town. Re hloka ho ya seteisheneng sa haufinyana sa petrol ho botsa ka tsela e nepahetseng. Ha re fihla seteisheneng sa petrol re kopane le mohlankana e mong eo re ileng ra mo botsa. Ra qala ka ho kopa tshwarelo. Na ra kopa le hore ha re thuse. Re tswa Gauteng mme re ile ra kgeloha tseleng. Re batla re batla ho tseba tsela e nepahetseng e yang Cape Town. Na le ka re bontsha tsela, kapa la re fa mmapa?

E, bohahlaudi makeisheneng bo ka atleha haeba bo ka tsamaiswa ka nepo. Lebaka ke hore metse e na le nahane nalane e ruileng setso se ikgethang, dijo tse monate le bophelo bo fapaneng ho feta dibaka tse tlwaelehileng tsa bahahlaodi. Bahahlaodi ba bangata ba rata ho bona bophelo ba sebele ba batho, ho kopana le baahi le ho ithuta ka history ya naha ka mahlo a bona. Le ha ho le jwalo ho hlokahala hore ho be le mehato e lokelang ya polokeho. Matsholo a matle a ho bapatsa le ditshebediso mmoho le baahi, ho etsa bonnete ba hore bahahlaodi ba tlisa melemo ho setjhaba sa moo. Haeba tsena di hlokomele, di hlokomelwa, bahahlaodi metseng ba ka atleha haholo.

Mabaka a etsang hore Soweto itume haholo ke ana. Ya pele. Nalane ya phetolelo Soweto e bapetse karolo e kgolo ntweng ya tokollo Afrika Borwa. Bahahlaodi ba batla ho bona dibaka tsa history tse kang Vilakazi Street moo Nelson Mandela le Desmond Tutu ba kileng ba dula teng. Ya bobedi, lelakabe la June sixteen, nineteen seventy six. Bahahlaudi ba etela Hector Peterson Museum ho ithuta ka boemo ba ho tsoha ba dikgohlano tsa baithuti ba nineteen seventy six. Ya boraro. Bophelo ba setso. Soweto e na le mmino o matla. Bonolo. Dijo tse monate jwalo ka tjhesanyama, le tokoloho eo bahahlaodi ba ratang ho e hlahloba.

Dibese ha di sa sebediswa haholo mehleng ena ka mabaka a fapaneng. Ho kenyelletswa ya pele, tsamaiso e ntle ya dipalangwang. Mehleng ena ho na le mekgwa e meng e sebediswang hantle jwalo ka dikhombi, terene le di Right Hale Apps Uber and Blot. Tse fang batho bolokolohi le lebelo le phahameng. Ya bobedi, ho hlakolwa ha melao e meng. Mehleng e fetileng dibese di ne di le teng ka lebaka la diphetoho tsa tsamaiso ya dipalangwang tse behilweng ke mebuso. Kajeno batho ba na le dikgetho tse fapaneng tse dumellanang le le ditlhoko le di ditlhoko tsa bona.

Ho boraditekesi ha boraditekesi ba ipelaetsa, hangata ho ba le maikutlo a fapaneng mabapi le tshehetso eo ba e fumanang ho feta mekgwa e meng ya dipalangwang. Mabaka a ka sehloohong a etsang hore batho ba se ke ba fana ka tshehetso e tshwanang ke ana. Tlhokahalo ya taolo. Boraditekesi ba tsebahala ka ho se latele melao ya sephethephethe. Ho feta meedi ya bapalami le ho matha ntle le le license tse felletseng. Batho ba bangata ba ikutlwa eka ha ba hlomphe melao ka hoo ho ba tshehetsa ho bonahala eka ke ho tshehetsa bothata. Ka mantswe a mang o lata mathata a le hole le wena ha o ijwetsa hore o tshehetsa boraditekesi hobane ha ba tshepahale.